Sirhelela akhawunti ya mina hi ku cinca tinomboro leti ni nga ti tirhisaka ku pfula app ya mina leya bangi ku ku ni cinca ni tirhisa tin'wana ku ri loyi a lava ku nghena ka yona a nga ha ngheni ka yona.

Eya ni vona swi ri na nkoka ku va na inshurense ya vutomi hikuva loko u munhu a hundza emisaveni hi kota ku sala i hlayisa kumbe ku lahla munhu loyi a nga lova hi mali ya kona so i mhaka ya kahle ku va na inshurense ya vutomi.

Makhombo ya ku lomba mali eka machonisa i ku va u veka vutomi bya wena nghozini loko u tsandzeka ku hakela mali hikuva u u u tikeriwa hi vutomi a va ha koti ku va na miehleketo ya kahle u u vabya vuvabyi bya miehleketo hikuva u ti kuma u ri enghozini u u hleketa swinene.

Eya ni vona swi olova ku tirhisa xidigitali xa masiku lawa ku rhumela mali hikuva a swa ha bohi leswaku u ya ebangi laha u nga ta rhumela kona mali swi kahle loko munhu a kota ku rhumela mali kun'wana na kun'wana la a lavaka ku a yi rhumela a ri kona.

Swivutiso leswi ni nga ta swi vutisa vatirhi va le bangi i ku va ndzi ta hakela mali muni ku tirhisa bangi leyi ni va ka ni yi tirhisa nakona yi na ti yi na yi ni vuyisela mali muni loko ndzi va kha ndzi yi tirhisa loko va va va kha va ni va ni kha ni hoxa mali ebangini ya kona.

Lexi lawulaka khadi ra xikweleti i swilo swo fana na tipholisi leti nga kona bangi na xikweleti leswi va nga ku nyika ku ri u tirhisa xona na na na na na na na na ku ri u kuma mali muni u hola mali muni na swin'wana na swin'wana.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a tsandzeka ku hakela mali ya ndzindzakhombo wu ta lahlekeriwa hi hi ndzindzakhombo wa lahlo wa xilahlo so swi fanerile leswaku a hakela ndzindzakhombo hikuva loko a lahlekeriwa hi pholisi ya ndzindzakhombo u ta tsandzeka ku hakeriwa mali ya ndzindzakhombo ya inshuranse.

Ndzi ta titwa ndzi nga ri kahle hikuva n'wana wa mina u lahlekeriwe kumbe u tshika norho wa yena ku ri a kota ku humelela na kona loko a nga koti ku ya exikolweni a nga ha koti a nga ha koti ku va na ku cinca vutomi bya yena kumbe a nge vi na ku cinca kukulu vutomi bya yena hikuva u tshikile norho wa yena.

Mali ya loko u yi veka a bangi yi va yi hlayisekile swinene a ku fani na loko u yi veka ehansi ka matirasi hikuva yi na nghozi ya ku ri va nga ku tekela yona u nga swi voni tanihiloko u veka mali bank yi na tswalo lowu yi kumaka yona mali ya kona.

I ku tirhisa ti nambara ta mune kumbe ta ta tsevu ku ku ku tirhisa ku pfula epu ya bangi tanihiloko kumbe xana u tirhisa tindlela timbirhi ta ku pfula bangi ya wena.

U fanele u ya le bangi leswaku u ya kota ku lunghisa swa vuxokoxoko bya wena na ku va u kha u tirhisa pin-i yin'wana yintshwa u ta va u kha u kota ku tirhisa epu ya bangi ya selulafoni.

U na tibangi ta mfumo leti ti nyikaka machudeni hi ntsengo wa le hansi nakona u kota ku hakela nkarhi wo leha u nge se hi ntsengo wa le hansi.

Swipfuno swi tele leswi swi vaka kona hikuva mali ya wena yi va yi sirhelelekile a swa ha bohi leswaku u yi landza ebangi wa kota ku xava u nga ri na mali ya maphepha eka wena tanihiloko mali ya wena leswi swi va ka kona i ku va yi sirhelelekile ku sungula.

A ta va na nkingha hikuva swikweleti a swi ta tala swi kula ivi swi n'wi veka nghozini va n'wi pfalela tindlela tin'wani ta ku a lomba mali kumbe ku kuma mpfuno wa ku xava swilo swin'wana na ku ri swi ta n'wi veka nghozini wa nawu a nga a helele jele.

I ku va kha pfula kumbe ku lavisisa u nga si pfula ndhawu ya ku tshama kumbe ndhawu ya ku tirhela swa mabindzu, i ku va u kha u chekisisa kumbe ku lavisisa leswaku ndhawu leyi u nga ta va u khau pfula yona i ndhawu leyi yi lavekaka ku ri yi va yi kha yi tirha swa mabindzu kumbe mfumo wu pfumelela ku ri wena u va u kha u tshama kona na ku twisisa ku ri ndhawu leyi u ta va u pfumelelekaka ku ri u tirhela ka yona tanihiloko ku ri na minawu ya mfumo.

Ndzi nga veka ndzi nga veka swivilelo leswaku ku ri vanhu vo tala la va nga lavakulu or vanhu vo tala vadyuhari va tikeriwa hi ku tirhisa tiselulafoni nakona ku tirhisa tiselulafoni swi lava ku va u kha u kota ku ri ku ri na gezi kumbe ku ri na ku ri na netiweke leswaku va kota ku kuma mali ya vona hi selulafoni nakona swi lava ku ri u va u kha u kota ku tirhisana na munhu hikuva vanhu lavakulu a va koti ku tirhisana na thekinoloji kahle.

Swivutiso leswi ndzi nga ta vutisa mutsundzuxi i ku ri loko ni teka xifunengeto lexi va ta lava yini na yini leswaku ndzi ta kota ku ri va ndzi pfumelela ku va ni kha ni ri ku va na xona nakona i swin'wana swa kona leswi ni nga ta va vutisa i ku ri ndzi nga kota ku hakeriwa njhani naswona xifunengeto lexi xi khavhara yini xi funengeta yini eka movha wa mina.

A ndzi vona ku ri vutlhari ku endla xikombelo xo lomba mali u nga tirhi hikuva a ku na ndlela yin'wana ya ku ri u kota ku hakela xikweleti lexiya u nga xi teka kumbe xana a wu ta xi teka loko ku nga va ku ri vutlhari loko u xi teka u ri u ri muchudeni.

Mali leyi u fane ku yi hakela ya khomixini i ku va i mali leyi yi fanaku na ti-taxes leti hi nga ta ku i ti-import taxes letiwani to hakeliwaku hi loko munhu a xavile nhundzu eka matiko man'wana nakona mali leyi yi hlayiwa hi ti-percentage eka ku durha ka nhundzu leyi u nga yi xava.

Ahee minjhani ni kombela leswaku mi ni pfalela khadi ra mina hikuva ri lahlekile nakona a ndzi tivi ri lahlekile kwihi a ndzi kombela mi ndzi pfuna.

Munhu loyi i fanele a kuma ntirho leswaku a ta kota ku hakela bangi la yi kolotaka kumbexani a tihlanganisa ni bangi a va tivisa xiyimo lexi a nga le ka xona kumbexani a teka nhundzu leyi a nga na yona a ku hlanganisa na bank a va nyika nhundzu leyi va ta kota ku n'wu ehlisela mali leyi a va kolotaku yona kumbexani va yi pfala hinkwayo.

Xitokofela i ntlangu tlangiwaka hi vanhu vo hambanahambana tanihiloko eka ntlangu lowu u hlanganisiwa mali leyi yisiwaka yi ya hoxiwa a bangi la yi nga ta hlayiseka kona tanihiloko ku endliwe sweswo ku tekiwa mali yeleyo yi nyikiwa munhu loyi a tlangaka eka n'hweti yaleyo kumbexani eka vhiki rero.

Akhawunti leyi nga na ntswalo lowukulu yi vitaniwa investment account nakona yi hambanile na akhawunti leyi u yi tirhisaka nkarhi na nkarhi hikuva yona yi na ntswalo lowutsongo.

Ndzindzakhombo leyi ni yi tirhisaka yi hakela munhu loyi ni nga ta va ni n'wu tsarisile endzhaka ka loko ndzi lovile nakona yi hlaya yi yi tlhela yi hlayisa vanhu lava ni nga va tsarisa tin'hweti ta tsevu endzhaka ka loko ndzi lovile.

Ndzi nga va byela leswaku va lava papila leri ehosini kumbexani ka mukhanselara kumbexani va lava papila ra masipala leri ri ri kombisaka ku vona va tshama eka ndhawu yo karhi nakona hi kona hi nga ta kota ku va pfuna ku pfula akhawunti ya bangi.

Tindlela tin'wana ta ku tiyisisa ku tshembana ka ntshamisano exikarhi ka swirho swa ntlawa swa timali i ku va va kha va tirhisa joint account laha loko mali yi ta lava ku tirhisiwa kona va ta kota ku ri yi mali yi nga humi xirho xin'wana xi nga ri kona mali yi fanele yi huma loko swirho hinkwaswo swi ri kona.

Ndzi nga fonela bangi ndzi ta vutisa leswaku ku nga va ku ri yini xi nga endla leswaku xikombelo xa mina xa khadi ra debit ri ariwile.

Loko machonisa mali ya yena a nga yi kumangi switandzhaku swa kona swi ta va ku va va lwisana kumbexani a teka nhundzu ya n'wamabindzu a ta kota ku pfala swikweleti hi yona hi .

Loko munhu a sungula ku hlayisa mali a ha ri ntsongo swi endla leswaku vuhlayiseki bya mali ya yena laha a nga ta yi lava kona a yi kuma yi tele endzhaka ka nkarhi wo leha.

Makhadi ya xikweleti ya fanele ya hakeriwa ku hlayisa vun'winyi bya khadi rero.

Ndzi vona ku ri mianakanyo leyinene ku pfula akhawunti yo hlanganela hikuva mi kota ku hlanganisa mali mi vekela vana kumbexani ku ku ku ku ku ku kurisa mucato kumbexani vuhlekisani bya bya vona.

I ku tiva leswaku mali leyi u fane ku yi hakela lembe na lembe kumbexani n'hweti na n'hweti i mali muni nakona u ta swi kota ku hakela mali yeleyo na.

A hinkwato tipholisi ta ndzindzakhombo ti nga na nkarhi wo rindza tipholisi leti va ku na nkarhi wo rindza hi loko munhu a lovile hi ku tidlaya kumbexani hi nghozi ya movha.

A ndzi ta vutisa swo yelana na ku loko u kombela ku kuma overdraft ku laveka yini naswona u kota ku yi hakela njhani overdraft leyi hikuva ya wena a ku na mali.

Ndzi nga hlamusela kokwani vukorhokeri lebyi hi nyikaka byona xikan'we kan'we na ku pfula khadi swa hakeriwa naswona a wu nge koti ku humesa mali hinkwayo eka muchini wa ku humesa mali hikuva na wona vukorhokeri lebyi u nyikiwaka byona bya hakeriwa.

Munhu u kuma vukorhokeri lebyi a byi tsakelaka loko a pfula akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka yena n'winyi.

Ku na tindlela to hambana leti munhu a ti tirhisaka ku kambisisa account ya yena yo sungula i ku ya ebangi a ya kombela ku pfuniwa ya vumbirhi i ku tirhisa foni ya kwe ku chekisisa ku ku na mali muni eka akhawunti ya yena ya bangi xa vunharhu i ku ya eka muchini wa bangi wa ku humesa mali laha a nga ta ti pfuna .

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko munhu a pfula akhawunti ya bangi mali ya yena yi va yi hlayisekile naswona a mali leyi a yi hoxaka yi va kha yi tlakuka tanihiloko a va a kha a kuma mali ya yena yi engeteleka.

Swiletelo leswi munhu a fanele ku va na swona loko a ya pfula akhawunti ya bangi ku va munhu a va ri na pasi kumbexani ID hi xilungu leswaku a kota ku kota ku pfula akhawunti na ku kota ku va a ri na vumbhoni bya ku u tshama kwini swin'wani swa vunharhu i ku va munhu a va ri na mali ya ku hoxa leyi nga ta va yi a kha a kota ku kuma ku ri tirhisa ku pfula khadi.

Munhu u fanele a pfala akhawunti ya yena hikuva vukorhokeri lebyi bangi yi tisaka ka yena bya hakeriwa loko a nga pfali akhawunti bangi yi ta swi teka onge munhu loyi wa ha kuma vukorhokeri naswona u fanele a byi hakela loko a nga byi hakeli va n'wu .

Ku humesa mali ka ha ri na nkarhi swi ta koka rinoko swa nhlawulo tanihi laha swi vekiweke ha kona nkarhi na nkarhi.

Ndzi nga hlawula leswaku mali yi kokeka yi ya ka fixed akhawunti handle ka ku vona va yi teka hikuva a swo teka nkarhi kumbexani a swi tiki swo tiendlekela swona hi swona.

Magoza lama munhu a fanele ku ma teka ku pfala akhawunti ya yena ku va a kota ku va a kha a hunguta mali leyi yi nga sali e akhawuntini nakona a nga vai a kha a kolota bangi nakona swa vunharhu hikuva a a tihlanganisa na bangi leyi a nga pfula ka yona a kota ku pfala akhawunti.

Xo sungula i ku va munhu a kha a xikweleti na ku teka mali a yi veka hikuva u lava ku endla swo karhi eka nkarhi lowu taka na ku veka mali hikuva i ku i ku kota ku ku ku ku ku ku yi tirhisa loko u ri na nghozi ya xihatla.

Vuvekisi bya deposit leyi nga cinciki i muxaka wa akhawunti ya le bangi leyi u vekaka mali ya wena eka yona ku ringana nkarhi lowu vekiweke ku tlherisela ku kula loku tiyisisiweke leswi swi vula leswaku a wu nge swi koti ku fikelela mali ya wena eka nkarhi wo karhi lowu hlawuriweke nkarhi lowu u wu vekisaka wu ta boha ntswalo wa wena lowu nga cinciki.

A swi ndzi khomi kahle hikuva a ndzi langutele ku kuma mali leyi nga helela kambe ndza swi twisisa leswaku ku na vukorhokeri lebyi hakeliwaku.

Mbuyelo wa ku pfula akhawunti ya bindzu i ku mali ya bindzu leyi u nga ta kha u yi tirha eka bindzu ra wena yi va yi vekiwile etlhelo eka akhawunti ya bindzu.

Loko ndzi pfula akhawunti ya le bangi swivangelo swa ku ni yi pfala a ku ri ntsengo lowu hakeliwaka eka vukorhokeri lebyi bangi yi byi nyikaka.